Ditlamorago tsa go dirisa forex ke o sa tlhomamang ga mmaraka, go ka baka tatlhegelo tse di bonalang fa dikgwebo di sa laolwe sentle. Go gweba ka go ngomola pelo bogolo jang fa o le mošwa mo forex kgotsa o itemogela ditatlhegelo. Go dirisa e e e feteletseng o ka oketsa ditatlhegelo, fa o latlhegetswe ke madi o ka seka-seka leano la gago la kgwebisano le ditshweetso go supa mafelo a a tshwanetseng go tokafatsa. Dirisa ditatlhegelo jaaka tšhono ya go ithuta le go tokafatsa mekgwa wa gago wa go gweba.

Ditlhokego tsa go bula akhaonto ya botho ya bank-a ke boitshupo, bosupi jwa aterese deposit ya ntlha. Dikgato tsa go bula akhaonto ya botho ya bank-a batlisisa mme o tlhophe bank-a e e tsamaelanang le ditlhokego tsa gago, netefatsa gore o na le boitshupo jwa bo tlhokegang le bosupi jwa aterese. Romela kopo ya haho o bo o tla ka ditlankana tse di tlhokegang, tsenya madi a ntlha fa go tlhokega tlhaloganya melawana le maemo a akhanto ya gago.

Go bona madi a cash send go tlhokega referense le nomoro ya PIN. O ka ntsha madi a go ko Shoprite ko Spar go ba ko ATM-eng ya Capitec.

Batho ba bula life insurance go emisetsa lotseno lo lo latlhegileng, go direla ditshenyegelo tsa phitlho, go duela sekolo, letlolo la thuto, thulaganyo ya kgwebo. Fa o bula life insurance ya botshelo gantsi ga go kwadisiwe batho, mme go na le mo o tlhomang bojaboswa ba ba tla amogelang melemo ya policy fa o ka tlhokafala. O ka nna le fela go botlhokwa go tila go insure-ra go feta selekano.

O ka dirisa XE currency converter, e fana ka diteko tsa phapanyetso tsa nako ya nnete, phetiso ya tšhelete e e sireletsegileng le ditsibiso tsa ditheko tse lebisitsweng. E boetse e fana ka mokgwa oa offline le morwalo wa minimalist, o etsa gore e loketse baetsi le baeletsi ba forex. Gape o ka dirisa ditekanyetso tsa madi a forex, e fana ka diphetolo tsa tšhelete tse nepagetseng le tse potlakileng.

Ditlhwatlhwa tsa kakanyo di laola gore madi mangwe a lekana le madi a mangwe go le kana kang. Di fetoga-fetoga o ikagile ka mabaka a a farologaneng a ikonomi. Diphapantso tse di re ama jang, ditlhwatlhwa tsa di ama ditshenyegelo tsa go etela kwa mafatsheng a sele di ama gore o bona bokae ka madi a gago. Ditlhwatlhwa tsa kakanyo di tlhotlheletsa ditlhwatlhwa ya thoto tse di rekwang le tse di romelang kwa ntle. Ditokelo tsa kakanyo di ama dipoelo tsa dipeeletso bogolo mo dipeeletsong tsa kwa .

Batho ba beeletsa madi go godisa khumo ya bona go fitlhelela maikaelelo a tsa madi, go fenya influence. Go tlhokega lekwaloitshupo le le amogelesegileng, bosupo jwa aterese le deposit ya ntlha.

Bank-a e ka tsaya koloi gape fa o sa kgone go duela. Fa o sa duele kadimo o ka fokotsa maduo a gago a sekoloto thata, o ka nna oa lefisiwa dituelo tsa go nna thari. Dituelo tsa go tseya dithoto gape le tshenyegelo tse dingwe. Bank-a e ka romela akhanto ya gago kwa setheong sa go kokoanya dikoloto, o ka dirang, ikgolaganye le bank-a go buisana ka dithulaganyo tse di ka nnang teng tsa tuelo kgotsa mananeo a mathata a nakwana. Ditheo tse di sa direng dipoelo tsa kgakololo ya sekoloto di ka neelana ka kelelo ya go laola dikoloto le go buisana le .